Re na le netball yona ke bolo e bapalwang ka matsoho, re bane le bolo ya maoto ya bashemane le bolo ya maoto ya banana, ladies soccer. Ee, bana ba bangata ba di thabela dipapadi tsena, ekare ho ka kgona ho bapala mang le mang, hobane ka dinako tsa hlodisano bana ba bang ba qhelellwa kantle.

Roller skate e teng ka mona ka South Africa, empa fela e se na menyetla e mengata e tshwanang le mose le mawatle. Jwale ke ka rata hore batho ba Afrika Borwa ba ka ba e shebe ka leihlo le leng ba fumane thahasello ya yona.

Papadi ya maobane e sentse bosiu ba ka hobane bolo e qadile hantle ha o tlo kena lenaneo leo ke le ratang ka pelo ya ka kaofela, e leng House of Zwide. Ene maobane e ne le letsatsi leo ke neng ke le emetse, dinnete tsa ba ha Zwide di tswela kantle hore mang le mang a bone bokgopo ba lapa leo. Yoh pelo ya ka ha e so be bohloko jwalo.

E nngwe feela papadi eo ke e ratang ka pelo yaka kaofela, nna ke rata papadi ya mathini haholo mme ke ka e kgona ho o ka tlameha hore ke ye hlodisanong ya mathini.

Motswadi o lokela ho botsa ngwana hang feela ha a tswa sekolong hore o na le mosebetsi wa hae na, ha o le teng a hle a thuse ngwana a be a mo bolelle hore ha a qeta feela ka mosebetsi wa hae wa sekolo, a ka nna a bapala game ka mokgo a batlang ka teng, ha hona motho a tlo mo thibela.

Ke ithutile hore ha o na le thahasello ya ntho e itseng, o ka nna wa e ntshetsa marangrang. Wa bontsha ba bang ba nang le thahasello le bona, mme ya ba tsela ya hao ya ho iphidisa le wena.

Sebapadi se lokela ho fumana boeletsi nakwana pele papadi e qala. Sena se ka mo thusa haholo ha ntse a bapala hore a nne a be le mafolofolo, le hore a ska itebala.

Dipapadi tse kang bo basket ball, ke bona batho ba sa di kenelle ha kalo. E ka ba ba se na thahasello ho yona, kapa ba sa utlwisise hore ho ntso ho etsahala eng moo.

Ke rata netball haholo, e leng bolo e bapalwang ke banana, haholo ho sejediswa matsoho. Ke qadile ho rata papadi ena ka selemo sa twenty thirteen. Ke bona e bapalwa havmonate, mme batho ba neng ba le ka hara lebala tsatsing leo, ba ne ba shebahala ba thabile, mme ba lebetse ka tse ngata tsa lefatshe.

Ha o batla ho kenela dipapadi tsena tsa e-sport, o ba latelle haholo di-social media-eng ba ya tholahala, mme o tla thola di-application form hona teng moo tseo o tla di tlatsang hore ngwana hao a kgone ho kenela tsenana tsa e-sport. Ha ba utlwa ba mo ratile, ba tla le founela kapa ba kgutlele ho lona ka molaetsa.

Tjhe, batho bana ba di-influence-a bophelo boo ba re bontshang bona, ha se nnete. Ba mpa ba bapatsa fela product eo ba e rekisang hore le rona re tle re ba ne le thahasello hore re reke.

Ee, nthwenana e tla ba etsetsa molemo hobane ha ba ntse ba bapala katara moo ba tla thola e mong a moholo lefapheng la dibini a utlwe a ba ratile a ba nke, mme ba kgone ho iphedisa le bona, ba etse tjhelete e fetang eo ba neng ba e etsa strateng.

Ke ile ka bo influencer e ngwe ho Tiktok, a bapalang netball jwalo ka nna. A re eletsa ka phepo e nepahetseng ya dijo, e leng ho ja dijo tse hantle bakeng sa ho aha mmele wa rona hore, o tle o matlafale ha ntse re matha ka lebaleng, re tlolatlola, re nka bolo re isa kwana le kwana.

Ka matsatsi a mang moroho o batla o sa hola hantle jwale ba ka se kgone ho rekisa moroho o sa shebahaleng ho batho. Ba ka leka hore ba nke meroho ya bona ba e tsetele hape sebakeng se hantle mo letsatsi le tjhabelang, ba dule ba nwesetsa meroho ya bona le hore ditweba di ska kena tsa ja meroho, ba thibele tseo kaofela.

Ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo mmeleng wa rona, hobane o matlafatsa masapo a mmele wa rona hore re dule re matlafetse ha re le batho. O ske wa fefolwa ke moya, o se ke wa wa fela hara nako, ke wena oo o so wele ho sa tsejwe hore bothata ke eng. Ho thibela le ho kula hara nako fela, o ntso o kula o sa tsebe hore na o jewa ke.